Mina ngingathi cha, akuyona into elungile ukusebenzisa imali yesikweleti ukuyobhadala esinye isikweletu esemalini mboleko, ngoba lokho kwenza ukuthi uhlezi unesikweleti. Imali yakho awusakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efanele okanye ukuyisebenzisela iy'dingo zakho. Ngoba uhlezi ukweleta, ubhadala le sikweleti lesi ngemalimboleko uphinde futhi uyoboleka ubhadale lesa sikweleti lesiya. Wena iy'nkinga zakho zemali azisapheli futhi azisakwazi ukuthi zivaleke ngoba imali oyidingayo isiningi kunemali oyitholayo. Lokho-ke awusakwazi ukuthi ukwazi ukuthi ubhadale zonke iy'kweleti zakho.

Into engingayenza ukuthi ngifune umuntu ozongisiza engizokwazi ukukhuluma naye ngesimo engibhekane naso. Njengoba ngisalindile ngilinde ukuzwa ukuthi amapholisi enginawo azokwazi yini ukunginika usizo olwanele ukuthi ngiqhube lo mngcwabo. Ngiphinde futhi ngifune abangani, mhlawumpe engaziyo ukuthi uma ngikhuluma ngikhala kubo, bazongizwa futhi bangisize ngikwazi ukuy'mela kule nto engibhekane nayo ebuhlungu engivelele.

Kumele uthole izikweleti zezinsiza, izitetimende zasebhange, noma incwadi evela ehhovisi likamasipala wendawo. Yizo ezidingekayo.

Kungazuzeka ngokukhokha izindleko zomngcwabo, kanye nezidingo ezisheshayo noma izindleko ezisheshayo. Umshwalense wempilo, ungasentshenziswa ukuhlela ifa, noma ukushiyela iy'ngane zami noma abathandekayo ifa lezimali. Ngiphinde futhi ngisize noma ukusekela izinhlangano ezisiza umphakathi.